Mna ndingaye ndirentise ngaso isakhiwo kwamanye amashishini ukuze ndifumane ingeniso rhoqo ngenyanga. Ndikhetha oku kuba kukhuselekile, kuyaqhubeka futhi aye akupheli. Kwaye akudingi msebenzi umkhulu wemihla ngemihla, koko ndizawusuke nje ndizifumanele ingeniso ndihleli ekhaya. Into nje endizokuyenza mna kukumane nje ndiyovuselela isakhiwo ukuze sihlale sikumgangatho olungileyo kubantu abarenta kuso.

Ngokolwam uluvo abantu bavula iiakhawunti zekhadi letyala ukuze bakwazi ukuthenga izinto nangona bengenamali ngelo xesha, baze bahlawule kamva emveni kokuba bethengile. Kwakhona inceda kuba kwiimeko ezingxamisekileyo kwaye zakha imbali yokuba uthenjwe ngetyala.

Umphangeleli uzuza kwi-UIF xa engaphangelanga ngenxa yezizathu ezingaphandle kwa ulawulo lwakhe njengokugxothwa, ukuncitshiswa kwemisebenzi okanye xa egula ixesha elide. I-UIF imnika inkxasomali ethile ngexesha engaphangelanga ngalo ukuze akwazi ukuqhuba ubomi bakhe ngelixa efuna omnye umsebenzi. Kwakhona umfazi okhulelweyo okanye oshiyeke yedwa ngenxa yokufa, yokufa komsebenzi naye angazuza kwi-UIF. Le nkxaso ibaluleke ngokuba ikhusela abantu ekugxothweni xa bengasebenzi nasekuhluphekeni xa umntu elahlekwe ngumsebenzi wakhe.

Le ndlu ikwindawo yokuhlala ngoko ishishini elinokwenzeka apha kufuneke lingabi nangxolo, ingaphazamisi abamelwane. So, ungaqhuba ishishini elifana neofisi encinane, isaluni yobuhle, ukufundisa kwabantwana okanye ishishini lokuthengisa ngeintanethi. Nifuna ukuqinisekisa ukuba ishishini lakho lihlonipha imithetho yendawo kwaye aliphazamisi abahlali. Elinye ishishini ongalivula, lishishini elifana nespaza uthengisele abantu abahlala kule ndawo izinto ezincinane abangazithenga, abanganode bahambele zona ukuba baye kwidolophu ekufutshane.

Abazali kufuneka baqinisekise ukuba inkonzo yemali eyasefowunini ikhuselekile kwaye ithembekile. Okwesibini iinombolo zeakhawunti okanye iinkcukacha zokuhlawula bazichanile. Okwesithathu kukho ubungqina bokuhlawula na. Okwesine imali efunekayo ifumaneka ngokwexesha. Okwesihlanu indlela, iindleko dlulisa imali azikho phezulu na. Zizinto ezo okumele bazijongisise kuqala xa bezokuthumela imali kwizikolo zabantwanabezobhatalela abantwana kwizifundo zabo.

Ukuze isicelo sentlawulo kwi-inshorensi yokwexeshana sipasiswe kujongwa ukuba umxhumi ubhaliswe ngokusemthethweni kwaye uhlawule i-premium ngexesha na. Uhlobo lwengozi okanye ilahleko kufuneka ihambe nemeko egutyengelweyo. Ubungqina bolahleko njengengxelo yamapolisa, ifoto okanye amaphepha ozonyango, umhla nendawo yesigameko kufuneka kungaphakathi kwexesha elivunyelwe, ekuvunyelwene ngalo ukuba akukho mkhuba wokuzama ukuxoxa okanye into njenge-fraud.

Ndingamhlalisa phantsi ndithi, myeni wam mamela, akukwazi ukuba ubhatale amatyala ngokwenza amanye amatyala kuba ityala ngalinye lidla ngokuba imali, imali xa uyibolekile izale. Ngoko ke uzobhatala ityala ngelinye ityala, ubhatala ityala esele lizele and ulibhatala ngetyala elisazozala. Ngaloo ndlela uyawuba lixhoba loba, soba lixhoba lamatyala side siyawubhubha kuba kaloku asikwazi ukubhatala ityala ngelinye ityala. Kodwa into esingasesiyenze sinciphise indlela esiphila ngayo, sinciphise indlela esidyakaza ngayo imali kwizinto ezingabalulekanga ukuze sikwazi ukubhatala la amatyala esesinawo ngoku.

Ukukhawulezisa ukupasisa izicelo zentlawulo kubalulekile ukuze iintsapho zifumane uncedo olukhawulezileyo xa ziphakathi kwelishwa. Kunciphisa uxinzelelo, kwakha ukuthembana kwaye kugcina igama elihle le nkampani ukuze abantu baqhubeke bafune ukusebenzisana nenkampani lena yam.